Kea leboha mme ka taba tsena kaofela tsa hore tshebeletso tsa lona tsa kadimisano ya tjhelete di tsamaya jwang mona khampaning ya lona. Ntho enngwe ne ke batla ho e tseba ke hore boleng ba ranta ho fetoheng ha bona le repo rate ho nka ba le tshutsumetso tjheleteng e ke e lefang kgwedi le kgwedi ya loan ena kapa jwang? Ke ka thabela le ho lefa letsatsing la ho qetela le kgwedi enngwe le enngwe hoba ke teng moo mohlang moputso wa ka kapo ona mokgolo wa ka o kenang ka ona.

Taba e ke e tsebang ka di company tsa di medical aid, batho ba bangata ba ke ba tsebang ba di sebedisang ba sebeletsang mmuso le di private company tse itseng, ho ya qetellong ya selemo bongata ba bona ba lla ka hore tjhelete tsa tjhelete tsa medical aid di fedile. Jwale ha ba kgone ho ya ngakeng ho fihlella selemo se latelang moo ditjhelete di qalang ho kenywa botjha ka ka teng ke tseo feela tse di tseba.

UIF e bolela Unemployment Insurance Fund, ke tjhelete e behellwang ka thoko eo ha o ntso sebetsa ba e hula mokgolong wa hao hore mohlang o sa hlole o sebetsa e ho phedi phedise nakong eo o batlang mosebetsi o mong o bo ntse le phela wena le ba lelapa la hao. Tabeng tsa UIF Ha e e sokodisa o tlameha ho rwala dieta o ye di ofising tsa bona o yo kenya tletlebo ka bo wena ka botho. Ke teng moo ditaba tsa hao di ka lokang ka pele ka potlako hore o o boele o fumane tjhelete ya hao e o e sebeleditseng dilemolemo o e e ntso e behella ka thoko.

Mmangwane Forex-e ha se botsotsi bona bo ntso o bo utlwa difounung tsena tsa rona moo batho ba nkelwang ditjhelete ba sa bone ba etswang nthwena e bitswang fraud. Forex-e ke ho o reka le ho rekisa ha tjhelete ho ya ka dinaha tsa ho fapafapa ka sekgowa ba e bitsang nthwena e bitswang trading, moo o tla beng o reka dolara ya America ka diranta tse itseng. Kamora nako o e rekisetse o e rekise ka diranta tse itseng moo e tla be e leng hore e kenya lethonyana ka hodimo ha tjhelete eo rekileng ka yona qalong.

Ee kea tshepa hore company e le ngwe e ka kgona ho patala palo ya batho ba leshome ha ha o nkaba le le mohlolo kapa kotsi ya koloi. Hoba company tsenana ba ba le tjhelete e behellwang ka thoko e kenywang ka tlasa insurance, e leng hore e tla tswa e tlo sebeletsa lelapa leo kotsi le koduwa ena e tla be e hlahile ho lona.